Go palelwa ke go batla tiro ka ntlha ya digital-e. Go romela dipampiri tsa tiro, batla tsa mešomo. Tsaya karolo mo dipuisanong tsa tiro ka video bona bokgoni jwa boswa. Fokotsa pharologayno ya bokgoni, rekisa dijo online. Dirisa mebaraka ya bo gae jaaka WhatsApp, Facebook. Fa e le data e le theko e kgolo, se ka se kgonega.

Mo nakong ya segompieno, ke dirisa data ya Telkom-o mo founung ya me. Ke rata go reka data ya hundred rand e e nang le ten gig. E dirisa di ura tse dintsi tsa go batlisisa, go tsena mafaratlhatlheng, le go dirisa dikabelo tsa borutegi. Data eno e tsaya sebaka sa nako ya kgwedi e le nngwe, mme e dira sentle mo lefelong la me kgotsa ka gonne lebelo la yone le le maleba, ebile ga e kgapotse kgapetse, jaaka tse di tse ke tlileng ka di leka, jaaka data ya MTN kgotsa ya Vodacom-o. Ke e tlhopha ka ntlha ya tlhwatlhwa e e ko tlase, tse di lebang le theko e nngwe le e nngwe.

Tlhwatlhwa ya data ke hundred ranta, mme ke e dirisa kgwedi eo Kgwedi, lebaka la kgwedi, motho o tshwanetse a lebelele gore data e nna lobaka lo lo kang-kang, le tlhwatlhwa, le gore e siameng na.

Ke ka itumelela data ya twenty gig, gore ke e dirisa kgwedi e yotlhe. Ke rata gore e tsene ka la ntlha mo tshimologong ya kgwedi.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone. Kago e dira e nne ka bonolo, ka bonako, e sena tielo, le kgona go dira dilo di le ntsi ka nako. E tla dira gore a kgone go leba di bese tsa molemo o o kwa godimo, go bua ka video call re sa tseye nako e telele, le go tsamaisa data e ntsi ka bonako.

O tshwanetse go reka packet-e ya data kwa mo kwa mo ithekisetsing kgotsa mo inthaneteng, mo go fa le go rekela data ya mogala, packet-e e ya data e tla ena le palo ya di-gygabyte-e kgotsa di-megabyte-e, tse di bolelelang bokgoni jwa data e o nang le yone.

Ke ka leka go reka data e ntšha ka bonako, ke ka se lebale go tima data fa ke sa e dirise. Ke ka dirisa data saver mode mo founung.